Ba ile ba nhlakisetsa di sa tloha hobane ha ba batle hore ke etse diphoso or ho be le kapa ho be le kgohlahano pakeng tsa ka le bona. Mme ke ile ka e utlwisisa hantle.

Re tla qala ho boloka tjhelete ka ha selemo se tla be se ntse se tsamaya hore selemo se tlang ha se fihla, re be re na le tjhelete eo re e bolokileng eo re tsebang hore ha ho na le moo ho sa kopaneng. Re tla sebedisa yona ka ha dintho di tlo nyoloha.

Molemo wa hore o kenye tjhelete account-ong e sa huling lekgetho. Ke hore ka mora nako ha e se e le ngata, o ka kgona ho ya hlalosa bank-eng hore ha jwale tjena o so ikemiseditse hore o ka nka tjhelete ya hao ha e se e le ngata. Tjhe, lekgetho ha le nyahamisi batho ba tsetele hobane qeto ke ya motho ka ha tjhelete e le ya hae.

Ke ne ke botsa na ha o batla ho kenya motho life cover-ng tlametse o patale bokae ka kgwedi bakeng sa motho a le mong. Ebile o ho ya ka dilemo, tlametse o patalle motho bo kae? Ebile tjhelete eo o e fumana ka mora nako e kae? O e fumana ha motho a hlokahetse kapa ntho e entsehile jwang?

Ke ka boloka tjhelete ho fihlella ke bona hore ke e lekaneng hore ke fumane koloi eo ke e batlang. Hona le hore ke e nke ebe ke patala hanyane hobane ha ke se ke sa kgone ho e patala balloon ba tla e nka.

Dumelang bank-eng. Ke ne ke founa mabapi le ho le tsebisa ka bothata ba batho ba dulang mahaheng. Mahaheng hobane ba hole le di-ATM. Ke ne ke kopa le seka seke taba eo, le bone hore na le ka etsa jwang hore le ba thuse ka ha ba le hole le le di-ATM-e ha ba le mahaeng a bona.

Ke batho ba bangata haholo. Hobane ha ba ntse ba sebetsa ho ba boloke tjhelete hore ha se ba tlohelletse mosebetsi oo kapa mosebetsing wa bona o fedile, ba tle ba sebedise tjhelete eo mme ba hula ka thata. Ba phela ka ho izama kapa hona ho fuwa ke batho ba bang.

Ha o etetse naheng e nngwe, o ka tjhentjha tjhelete ya hao hona boemafofane kapa o ka ya bank-eng e haufi le boemafofane moo wa ba jwetsa hore o hlaya naheng e nngwe. Ba o tjhentjhele tjhelete ya hao, empa o ka kgona. Nna ke ka o eletsa hore o sebedise bank-a ka ha ho ka ho tjhentjha tjhelete ya teng, ho na le diphapang tse fapaneng.

Ke ka ya ho bona ka lo ba hlalosetsa boemo boo ke leng ka hare ho bona hore ba ske ba eketsa tjhelete ha kgwedi e fela. Ba e emise moo ke qetetseng ho patala teng.

Ne ke founa mabapi le ho fumantsha sekoloto sa nako e kgutshwane. Ka ha ke lakatsa ho ntlafatsa ha mme wa ka ke ne ke botsa na ditlhakisetso ka botlalo hore na sekoloto se jwalo se fumanwa jwang le hore dipehelo tsa sona ke difeng?

Mobile app-eng wa hao ebe o kena tjheleteng ya hao, ebe o tjhentjha palo eo o itseng o lokela ho e ntsha ka letsatsi. O e kenye account-ong ya hao ya pele, ebe o etsa seo se o se entseng. Se ke o hlaloseditseng sona hape, ha o batla ho kenya account-ong ya hao e nngwe ho fihlella o qete.

Ba ka ba etsetsa poso ya bona moo e leng hore e mong le e mong ya a e batlang karete tsa sekoloto a ye ho yona haufi moo le mahae a bona. Ebe motho wa ingodisa ka mora nako e itseng, O tla tla posong a tlo lata karete ya hae.

Haebane ke tla be ke na le tjhelete eo nka mo thusang ho patala ka ona. Ke tla mo thusa, empa ke tla mo eletsa hore a se ke be, a etsa sekoloto seo a tsebang hore se tla mo hlola. Hobane o tla e kadima tjhelete le bathong ba sa lokang. Ba se nang le qenehelo ebe ba mo etsa ntho tse sa lokang.

Ke founa bakeng sa account yeo ke entseng dibekeng tse pedi tse fetileng. Ebile ha ke so fumane karabo ya, ke ne ke botsa na e santsane e tswella kapa jwang? Ke santsane ke dumela hore nka e fumana account ya sekoloto le nna.